Tjhehe, ke bona eka ha ba sirelletse ya hohang , ke di tsa ma-baesekele a bona ha di ya lekana hohang.

Ke rekile tikete ena ka la maobane, online-ng monana, ke rekile ka one point five, mme ha ho na hore ekabe e se e sebedisitswe.

Mekotla ya ka e lahlehileng, ke ya di-sports bag sa Truworths, se ngotswe ka bo pink-i, selahlehile ka hara sefofane, moo ho dulang dintho teng. Ke nahana hore re di fapantshitswe, le ba bang ba dipalami mmoho le nna, ke kopa thuso haholo.

Ke ne ke tla mo report-a sepoleseng, mme ke etse post-ara ka yena, ke elelliswe ba bang ba ba kganni.

Taba ya hore tjhelete ya ditekesi yona e nyolohile, tjhe ha ke e tsebe, ebile ke qala ho utlwa ka . Ha e ya ntshware hantle hohang, ho tu, hobane re tsejiswa ka metsotso ya ho qetela.

Mabone a seterata sa ka ha sebetse, mme masepala o lokela hore a wa kenye ka potlako, hobane dikebekwa di se di iphile metse.

Ditsotsi di busy di ipha diterene hanyane hanyane, diporo tsa diterene, ba ntse ba di utswa hanyane hanyane, mme potlakang le founele le sepolesa. Ba se ba mpone le hore ke ba bone.

Ke hobane ba kganna hantle mobileng mona.

Tjhe, ha ke bone e ka mokgwa oo, o ka sebetsa hantle makeisheneng a rona, hobane ba bang ba batho, ba tlo palama feela mahala, ha ba se ba fihlile moo ba yang teng. Ba be ba jwetsa mokganni wa koloi hore bona ha ba na tjhelete.

Ho etsahetse kotsi mobileng monana, koloi e qeta ho tjhaisa motho, mme ha re tsebe hore o ya phela, kapa o sa hlokofetse na. Re kopa le phakise ka potlako, seterateng sa phuthaditjhaba.

Difofane di bolokehile, mme ha hona hore di ka etsa kotsi moyeng moo. Ha se hangata di ka etsang kotsi moyeng.

Ke na le ho ba le kgatello ya maikutlo mara neng neng ke ipeha hantle, ke re ka le leng la matsatsi ke tla ba le . Ke nahana tsa hore ke boloke tjhelete ya ka hanyane hanyane, hore ke tle ke kgone ho ithekela yona.

Ke nkile mokotla o seng wa ka, mme ke tla o kgutlisetsa bathong ba thusang moo, monga wa mokotlo o tla tla ao fumana moo, motho eo a thusang batho teng.

Tjhehe ha ke rate hore nka ba mokganni wa ditekesi, hape ha ke kgothalletse bana ba ka, hore ba ka kganna dikekesi, hobane haholo holo ba kganni ba ditekesi, ba tsamaya ka di thunya, ba tshosetsa ba na ba bang ba na. E ba moferefere ho lwanelwa hore ekaba mang aka hodimo-dimo ditekesing moo.

Ke ikutlwa ke tenehile haholo, hobane ke ile ka ba lata ho ya mosebetsing, mme se ke la tshwanela hore ke setse, ke hore ke ye di company-ng tsa dibese, tsa ho reka di tikete. Ke lo ba hlalosetsa bothata ba ka hore ebile bofe, mme bare ba mpontshe hore ke ya pele jwang.

Mokgotsi ne ke tsamaya ke kgohlopela, ebile ne ke nahana le hore, ke tlo qetelletse ke fumane kotsi.

Tjhe ha ke tsebe ho kganna sethuthuthu, hape nka se se reke hobane, se na le kotsi e kgolo kgolo.

E ke ya di sebedisa tsenana, mme di tsamaya haufi le mo ke dulang teng.

Mokgotsi ke tshohile, ke utlwe ekare ke ke ya wa, ke nahana le hore ke tlo fumana kotsi hona moyeng moo.

Tjhehe ha ke tsebe hore koloi e pakuwa jwang.

Ke tla qala ka ho kgannela batho ba metse ya heso, hobane haholo holo ditekesi di na le ho sokodisa. Mme ba tlabe ba hloka koloi e ka ba isang ditoropong.

Tekesi e na mokgotsi ha e tsamaye hantle hohang, ho tu. Ke tshohile hampe moo ke leng teng.

Taba eo ke ileng ka e utlwa, ke hore bo ra ditekesi, ba kganna ba sena di Permit-i, e ne hoo ha ho molaong.

Ke ikutlwe ke sa bolokeha hohang ho tu, hobane mokgwa oo ho kganna, ho tla qetelletse ho kentse kotsi.